Indlela eyiyo yokunxiba ebonisa intlonipho ungumfazi omenywe ngudadobawo womyeni wakho emcimbini ndingathi unganxiba ngokuhloniphileyo. Xa unxiba ngokuhloniphileyo ungumfazi unxiba amadakhi isikhafu iqhiya. Apho ibonisa ukuba ungumfazi kwaye usihloniphile isiNtu sakuloo mzi.

Umhlobo wam osuka kolunye uhlanga ndingamcacisela ukuba funeke othule umnqwazi xa engena endlini naxa ethetha nomntu omdala ibonise ukuba ukuhlonipha kwelo khaya ubonise ukuhlonipha nakwezinye iindawo maxa xa usiya kule micimbi kufuneka ubonise intlonipho xa uthetha nabantu abadala okanye ungena endlwini.

Isinxibo sale mihla siye sanefuthe kakhulu kwisinxibo sesiNtu sotata abangamaXhosa ngoba isinxibo sangoku asifani nesakudala apho ootata babenxiba isiNtu sangoko kuba ngoku xesha langoku abantu ulutsha alukhathalelanga indlela elinxiba ngalo abantu abangootata.

Ukuveza iingalo namabele ayondlela elungileyo leyo ngoko indlela abantu abatshatileyo yohluke kakhulu kunendlela yomntu ongakatshati ngoba indlela yomntu indlela umntu anxiba ngayo ongatshatanga uye akhuphe aveze iingalo namabele kwindlela abanxiba ngayo.

Iindlela esinokuzisetyenzisa ukugcina inkolo nenkcubeko yethu ukuze izizukulwana nezizukulwana zifunde kuzo kukubaxelela ngokubaluleka kwendlela esikholwa ngayo kwisiNtu kakhulu.

Umntwana oneminyaka elishumi ndingamcacisela ukuba isiduko sibaluleke kakhulu kunefani ngoba sikunika imvelaphi yakho apho kufuneka wazi ookhokho nookhokho abantu bakudala ukuze ukwazi ukubaluleka kwesiduko kunefani.

Isinxibo sale mihla sinefuthe kakhulu ngoba asifani nesinxibo sesiNtu soomama abangamaXhosa sohlukile kunaso.

Umnyhadala othile wesiNtu endingaze ndikhethe ukuze ichaze impahla onokuzinxiba kuwo ndingakhetha imibhiyozo yesizwe. Kwimibhiyozo yesizwe ibonisa ukubaluleka kwesiNtu nesinxibo apho ukwazi ufumana intlonipho ebantwini ukwazi ukubaluleka kwesiNtu sakwaXhosa.

Isinxibo sebhinqa elitshatileyo kunye nentombi engekatshati ziye zohluke kakhulu emngcwabeni ngoba ibhinqa elitshatileyo alihlali phambi kwabantu liye lingene eziko lincedise abanye abantu kuba etshatile kunye intombi engatshatanga iye ikwazi ukuhlala nabanye abantu, nabanye abantu ententeni emngcwabeni.

Ndingabanqanda aba bantwana kule nto abayenzayo ngoba into yokwenza intlekisa kwentombazane inenkululeko kakhulu yokusebenzisa isiduko sikamamakhe xa ethanda ngoba iyakwazi umntana kuba abazali bengatshatanga uyakwazi usebenzisa isiduko sikamamakhe.